Yebo, zinalo ithonya noma zinakho umthelela kwindleleni esigcoka ngayo ezweni lethu. Ngicabanga ukuthi kungoba abantu abaningi bakholelwa ekuthenini amazwe aphesheya asezingeni eliphezulu kunamazwe ase-Afrika noma izwe lethu.

AmaZulu ulwazi alunikeza izinsizwa noma amakhono alunikeza iy'nsizwa kuba ukungcwenga, lapho osuke kuba khona izinsizwa ezimbili ezizobe ziphethe izihlangu kanye nezinduku zazo, lapho ozobe kukhombisa ukuthi uyakwazi noma usezingeni lokuthi ukwazi ukuvikela umndeni wakho uma kufika impi.

Usiko lwesizwe sami yilapho uma sewungena ebudodeni, ubaba womuzi uyaye ekunike umkhonto wakhe. Lokho kwakusuke sekukukhombisa ukuthi sewukulungele ukuvikela umndeni wakho nawe ngokwakho, yingakho laba ngcwele, ludluliswa kuwe ukuthi nawe uma sewunowakho umntwana wesilisa, uyaye umnike wona lo mkhonto osuke sewuthi lapho ukuvikelwa kwalomndeni sewukudlulisela ezandleni zakhe.

Umehluko omkhulu ukuthi kwaZulu akwenziwa njengakwaXhosa ukuthi lapho insizwa kumele iye entabeni ukuze kuqale kube ukuthi ithathwa njengendoda.

Ifilosofi yomuntu akukho nzima kangako ukuyifaka, kungamele ngenze abantu bebone ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ngoba ngaphandle kokubambisana akukho esingakwazi ukukwenza kuphumelele sisodwa.

Ukudla kudlala indima enkulu ekukhuthazeni ubudlelwano ngokuba kuke sibone uma kunemicimbi phakathi kwamaZulu, yilapho esithola khona ukujabula ngenxa yokudla, sithole ukubambisana kanti futhi kukhombisa uthando phakathi komphakathi.

Ukulandwa kumuntu ngehlala lomlahlankosi kubaluleke kakhulu ngoba kuye kuthathwe njengokuthi uma lowo muntu engalandwanga lapho, akekho semagcekeni, angeke akwazi ukuba idlozi elihle emagcekeni akulowo muzi futhi umoya wakhe noma umphefumulo wakhe uyohlale untanta lapho asuke ashonela khona, uyosale uhlukumeza abantu. Kungabe isendleleni, abantu abadlulayo noma kungaba ikuleyondlu ayelala kuyo noma ayeshonele kuyo? Uzobe ehlupha abantu ngokubuya umoya wakhe usuyispoki, ngakho-ke kufanele elandwe ngomlahlankosi eyobekwa endlini yakhe yokugcina.

Ukushintsha ekusuka entombazaneni ube ngowesifazane kusuke kubalulekile kakhulu ngokuba umuntu wesifazane kwaZulu sikholelwa ekuthenini wuye okwazi ukumisa ikhaya, ngakho-ke ngingameluleka ngokuthi kumele ebe nenhlonipho futhi ekwazi ukulalela iziyalo ezisebenzise ngendlela efanele.